Ho ikwetlisa le ho bapala dipapadi ho thusa hore o tjhorise kelello, le hore o thapolle mesifa ya hao. O kgona hore o nahane betere mme le hore o ithabise moyeng ha oe ikwetlisa. Mmele wa hao ka nqa e ngwe o kgona hore o tiye mme o dule o phetse hantle mmeleng, o sena bokudi bofe kapo bofe.

Jwalo ka ha Mosotho a tjho a re matsoho a hlatswana, ho sebetsa mmoho le batho ba bang ho thusa hore mosebetsi o be ka pele le hore le fanane ka menahano e fapaneng ka se itseng, mme qetellong le thole qeto ya hore na le tla sebetsa jwang jwalo ka ngatana e le ngwe.

Le ka kolletsa tjhelete ya sehlopha ka hore, le kope di-donation social media-eng hona marangrang kapa le etse projeke ya ho rekisa dintho tse itseng tse tla tla di le siyela ditsienyane tsa profit eo le tla e sebedisa. Kapa le ka ya dikhampaning ho ya kopa sona sponsorship.

Motjha ha ikemiseditse ho ikhipha busy ka papadi tse itseng, ha no ba le nako ya hore a nne a ye seterateng, mme a nahane dintho tse fosahetseng kapa botsotsi bo a ka bo etsang. Mme ka tsela eo ho kena dipapading ho thusa haholo hore motho a nahane ka tsela e nepahetseng, mme a sena nako ya hore a nahane dintho tse fosahetseng tsa seterateng le ho senyetsa batho.

Eya re ntse re bonana le dipapadi tsa heso tsa kgale. Setswalle sa rona se ntse se tiile haholo, ho ba ha re sebetsa mmoho, re ba le kutlwano. Mme ka hoo, re ntse re kgona hore re kopane neneng ka nako tseo re nang le tsona, re ke re intshe, re ithabise kaofela.

Maobane bosiu ke ne ke itjwetsitse hore ke tlo shebella lenaneo la dipopaye, tse neng di tlo qala ka channel e itseng. Ke ne ke sa tsebe hore dipopaye di tlo qala hantle ka nako eo bolo e tlabe e qala. Ke ne ke kwatile haholo, empa ke itjwetsa hore ke tla di shebella ka tsatsi le latelang mme tsatsi leo ke lokolle ntate wa ka hore a shebelle bolo eo ae ratang.

Mabala a teng motseng re ka sebedisa ona, jwalo ka dibaka tsa ho ikwetlisa. Ho ba re ke se re dule re ile toropong ka nako tsohle, mme rona re le batjha, re tla tlameha hore re ikopanye re lokisa mabala ao mme a shebahale hantle, a be a bolokehe.

Manchester United, ke sona sehlopha se ke ke bone se le matla haholo.

Nna ke thusa haholo ka ho ithaopa ho thusa batho ba seng ba hodile lekeisheneng la heso. Haholoholo ke thusa batho ba seng ba hodile ba dulang ba le bang, ke ba thusa ka ho hlwekisa ma ha bona, ho ba phehela, le ho ba thusa ho nwa dipidisi tsa bona.

Taba ena e ntshwara ha bohloko moyeng le pelong hobane, bana ha ba be le tjantjello ya hore ba tswele ka ntle ba lo bapala dipapadi tse ithapollang. Ba dula ba dutse ka tlung ba sa etse letho, ba ntse ba ja fela, ba dutseng nqa e le nngwe, mme ha ba ka tswa ba lo bapala dipapadi kantle, ba ka kgona hore ba thabe, ba mathe ba tshwane le bana ba bang mme hape menahano ya bona e .

Ke rata papadi ya tennis haholo, ke ile ka susumetsa hore ke qetelletse ke ratile ka baka la sebapadi sa America se bitswang Serena Williams. Ausi yeo o bapala tennis ka tsela e kgahlisang mme o se kile a wina di-medal tse ngata le di-cup tse ngata tsa gold, jwalo ka motho wa mosadi wa pele wao wina tennis e le motho a motsho.